Ndikhumbula iluqhankqalazo labantu beeteksi, loonotekisi nabantu abaqhuba iibhasi. Loo nto yasenza okokuba sihambe umgama omde ukusukela kindawo apho iibhasi kwakumele zijike khona, zibethwa ngabeeteksi. Sahamba umgama omde.

Ngelaa xesha endleleni iimoto zininzi, kwaye abaphangeli baleqa kwiindawo zokuxelengela. Ngoku iiteksi ezihambayo ziye zingahambi ngendlela, zingalandeli imiqathango yezendlela, zifune ukungenelela. Loo nto ibangela iingozi kwayo ingxwabangxwaba endleleni.

Ingxaki izobe ingekho kum, kwaye mna elam itikiti ndizabe ndiliphethe ngoko.

Bangayilungisa loo nto, ngoba itikiti lizobe lichaza ukuba ndibheka eLondon, ndikwiluhlu labantu ababheka eLondon. Impazamo iye yaba kwelabo icala, kwaye ukuze bangaphazamisi uhambo lwam kokokuba bakhawulezise bayilungise loo nto, mna ndibe ndihamba.

Uloliwe uthatha impahla elinganiselweyo kuloliwe ohamba kiindawo ekuthiwa ziindawo zika-local, kodwa uloliwe ohamba kwiindawo ngeendawo ukutsho kwiiprovinsi ngeeprovinsi nguloliwe okwaziyo uyithwala imoto. Uyakwazi ukuthwala izinto ezinjengeebhedi, kodwa imithwalana nje engakwazi ukuba ilingane.

Ndingathanda, ndithanda intwenye.

Ndithanda ukuba uye ufumane ulwazi olophangaleleyo ngawo loo maphondo. Kwaye loo nto yandisa kwiiekspiriyensi zakho oye ube nazo.

Iye loo nto ingandiphathi kakuhle ngokuba izawundenza loo nto uba ndihlale endaweni enye, ndingakwazi ukuya naphi na, ngokuba kaloku ndixhomekeke kwintlobo yesithuthi esinye.

Kuba abantu banintsi abayithandayo iteksi kwaye ikususa kwindawo, ikubeke kwindawo oya kuyo ngqo.

Ndingebuyela ekhaya. Ndingabuyela ekhaya ngokuba impazamo izobe ingekho kwelam icala, ikwicala leenqwelomoya. Ngoku bona bangakwazi ukuyilungisa.

Ibaluleke ngokuba yiyo ekwazi ukuqoqosha imibandela ebalulekileyo, kwaye yiyo ekwazi ukuza nezigqibo ezikhusela kwa abakhweli.

Bangachaphazeleka kwiingozi ezintshothi zehle ngaloo mini. Ukungafiki emsebenzini ngexesha okanye bangafiki kwa ukufika emisebenzini. Ukufumana, ukufumana ilishwa lokuba barojwe ezindleleni, ngokuba kungekho zinto zakukhwela. Loo nto izobenza bahambe ngeenyawo, bafumane ilishwa lokurojwa ezindleleni.

Abakhweli bezithuthuthu abami ixesha elide kwitrafikhi. Bona bangena phakathi kwezithuthi ezihambayo endleleni. Loo nto ibenza bafike kuqala, kwaye bafike kwangexesha.

Baye babandakanyeke kwizinto ezinjenge-exhaustion, apho kuzofunwa imali ye-protection fee. Loo nto ibenza babe semngciphekweni, kwaye bangakhuseleki. Kwaye ingabafaka ezingozini ngokuba ixesha langoku alifani nexesha lakudala, apho babengavele bahambe nje nakanjani.